Okuhlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga lokha nawuya emsebenzini kuneendlela ezinengi ngombana ibhesi ayijami bona ulandelwe namkha ufike ngesikhathi yona iyakhamba.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kilokha ibhesi endleleni kuzabe kugcwele amatje angeke ikghone ukukhamba ngendlela ekahle ngombana kuhlukile lokha ibhesi mayikhamba ngesikontirini nalokha ikhamba endleleni ekungasi yisikontiri.

Kusiza khulu ukwenzela ibhesi umzila wazo ngombana amabhesi makhulu begodu afuna indawo bona azokujama kuhle edrobheni.

Lokha mawuphathekile ungaphakathi webhesi uqela umtjhayeli webhesi bona ajame kancani ufuna ukuzisiza.

Unobangela wokuthi imali ikhuphuke yokukhwela ibhesi ngilokha imali yamapetroli ikhwela njalo. Ngiyo into eyenza bona abatjhayeli bamabhesi bakhuphule imali.

Abantu abanengi bakhetha iinkoloyi ezizijameleko ngombana iinkoloyi ezizijameleko zihamba nabanikazi bazo begodu bahamba ngesikhathi abafuna ngazo.

Iwathinta kumbi khulu ngombana intengo yeembaseli ikhuphuke khulu begodu nawukhamba ibanga elide kufanele uthele intengo yeembaseli enengi khulu lokhu kuzokwenza bona ngisebenzise imali enengi.

Ibaphathwa kumbi khulu ngombana intengo yeembaseli nayikhuphuka abantu bangakaqapheli begodu bangakazimisele ibaphatha kumbi ngombana kufuneka basebenzise imali enengi.

Iye, mina ngibona kulungile bona urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana kumele bacabangele abantu abakhamba ngeenkoloyi intengo yeembaseli mayikhuphuka njalo kufanele abantu basebenzise imali enengi khulu urhulumende kufanele alawule.

Iye, ikhona ngombana abantu abasebenzisa iinkoloyi ezizijameleko benza izinto ngesikhathi sabo begodu basebenzisa imali ngokufaneleko.

Kuthinta khulu isabelo mali ngombana ukuba nekoloyi usebenzisa imali enengi khulu usebenzisa imali lokha ikoloyi nayifikileko begodu kufuneka imali yeentengo zeembali.

Mina ngicabanga bona abantu bangayonga ipetroli lokha mabangakhambi indlela ede kobana bakghone ukuyonga ipetroli.

Intengo yeembaseli ithinta khulu intengo yokudla ngombana ipetroli ikhuphuka khulu ngenyanga begodu usebenzisa imali enengi ukuthenga ipetroli.

Iye, ngicabanga bona kulungile ngombana amanye ngombana abantu abafani begodu abanye abentwana baphuma emakhayeni abanabazali abaneenkoloyi ezizijameleko.

Kungithinta kabuhlungu ngombana kumele sisebenzise imali enengi ukuze sithenge amathikithi wokukhwela ibhesi.

Ngombana amaphesenti amakhulu ezidleko zomsebenzi awagcini kuphela ku-petrol kwaphela, yingakho amathikithi engekhe ehle kancani noma angaguquki.

Ukukhuphuka kweentengo yamabhesi kushaya khulu abasebenza emakhitjhini ngombana barhola imali encani.

Ukubonisana nomphakathi, kukhulunyiswane nabakhweli, izinhlangano zabasebenzi nabanye abathintekayo.

Kufuze kuqalwe bona ingabe irholo labantu liyakwazi ukubekezelela intengo etja na.

Iye, urhulumende kufanele angenelele.

Iye, uma amathikithi webhesi abiza imali ephasi begodu i-service ithembekile, abatjhayeli abanengi bangakhetha ibhesi kunemoto zabo ukuya emsebenzini.

Iintengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa ngenca yobujamo.

Ngokubona kwami, ababacabangeli abantu.

Iintengo yamabhesi amabanga amade ivamisa ukuba phezulu kakhulu umakuqathaniswa nobujamo bomnotho wabanengi.

Iye, ngibona kumbono omuhle loyo ukuthi abantu abadala abarhola impentjheni bathole izaphulelo ekukhweleni kwamabhesi ngoba lokhu kubenza baphile ngcono begodu bangahlukaniswa emphakathini.

Ngokusebenzisa amathikithi anezaphulule bona abantu abadala bakhokhe imali kuphela yenthengo ejwayelekileko.

Kumele kuqalwe ngabo abahlala emakhaya nasezindaweni ezikude nezidolobha.

Kubasiza khulu ngoba kumele bakwazi ukuya ezibhedlele, emtholapilo namkha emsebenzini lula.

Kuhle nabangafumana isaphululo samaphesente amatjhumi amahlanu.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

Awa, amabhesi awakhambi kahle kizo zoke iindawo.

Awa, amabhesi awafikisi abantu emsebenzini ngesikhathi ngaso soke isikhathi.

Awufani ngombana abatjhayeli bamabhesi bahlukahlukile. Abanye babaphatha kuhle abakhweli babo, abanye ababaphathi kuhle.

Awa, amabhesi athutha abakhweli ukusuka emalokitjhini ukuya emadorobheni awasasebenzi kuhle begodu awaneli.

Iye, ngombana amabhesi angahamba kuhle ngaphandle kokuvinjwa ngezinye izimoto.

Ngombana angeke avinjwe izinye izikoloyi begodu ayofika msinya.

Iye, indlela ekhamba amabhesi ivame ukuba nemigodi.

Iye, kuqakathekile bona indlela ekhamba iimbhesi ifakwe isikontiri.

Imele ibephakathi kwe-two point five amamitha namkha i-three point five.

Amagadango engifunda athathwe emtjhayeleni webhesi ofika ngemva kwesikhathi, kumele bahlale naye phasi bambuze bona kubayini afika ngemva kwesikhathi ngombana endleleni kuba neengozi.